Greyhound Bus Liner ka gonne di phepa, ditulo di phothulogile ka sebaka se se lekanang sa maoto le tlhogo. Mme bakgweetsi ba tsone ke bakgweetsi ba ba siameng.

Ka thubelo kgotsa ba tlhaselwa mme ba ka thulwa ke dikoloi. Dilo tse di ka dirwang go netefatsa pabalesego ke go oketsa go nna teng ga maphodisa mo mebileng le go phepafatsa ditsela tsa batsamaya ka dinao le go kgabaganya.

Di ama bapalami ka tsela e e sa siamang ka seno se ba ka kgobega marapo go gontsi. Ka gonne fa sefofane se le sengwe se diega, seo se raya gore motho a ka fosiwa ke sefofane sa gagwe se se latelang kgotsa a tshwanelwa ke go itlhaganela go se bona. Dilo tse di ka diriwang ke go laola dithulaganyo tsa difofane botoka le go busetsa bapagami madi a a siameng.

E-hailing taxis, ka gonne o ka ba leletsa kwa kgorong ya gago gore ba kgone go latlhela bagodi kwa kgorong e ba tlhokang go ya kwa go yone.

Nka rata go palama difofane tsa ntwa fela gore ke itumele.

Mesola ke gore o ka kgona go bona bontle jwa naga, mme tsela e nngwe ya go itemogela seno ke go ka nna kwa fatshe mo setulong sa fensetere.

Bakgweetsi ba e-hailing ba na le tirisano mmogo e e botoka ka gore ba tlotla bapalami le melao ya tsela. Fa ba kgweetsi ba dithekisi bone ba le matshosetsi mo setšhabeng ka kakaretso.

O ka tsena kotsing ya koloi ya thulano e ntsi kgotsa ya thulano e le nngwe kgotsa ya thulano ya diphologolo. Nka leletsa ditirelo tsa tshoganyetso go ka kopa thuso le go leka go thusa ba ba gaufi le nna ba ba utlwileng botlhoko.

Tsela e a relela mme ga go bonale sentle ka jalo go oketsa kgonagalo ya dikotsi tsa dikoloi.

Bokebekwa jo bo oketsegileng, kotsi e e oketsegileng ya di-bacteria tse di anamisang malwetsi, kgotlhelo e oketsegileng ya mowa le go fokotsega ga boleng jwa mowa, kotsi e e oketsegileng ya go gobala ka ntlha ya go kgwediwa kwa godimo.

O ipaakanya ka go phutha dilo tse di botlhokwa tse di jaaka mesamo ya molala le ya , go rwala ditlhako tse di siameng, go phutha dilwana tsa go itlhapisa le go phutha dijo tse di botlhoswana.

Ba dira head count-e fa ba tswa le go tsena mo beseng mme ba ka nna ba kopa bapalami go ikarabela gore a balekane ba bone ba setulo ba buile kgotsa nnyaa. Kgotsa ba ka nna ba baya nako ya gore bapalami botlhe ba bowe.

Dikgoreletsi mo ketaneng ya tlamelo, diphetogo tsa taolo, ditlhwatlhwa tse di oketsegang tsa leokwane le pitlagano ya boemela dikepe. Go tokafatsa dilo go tlhoka go tokafatsa ditirelo kwa maemela dikepeng le go dirisa thekenoloji tse dišwa.